Amana ka gore bontsi jwa batho ba dirisa data go fitlhela mesebetsi ka tsona, go apply-ela mesebetsi, go check-a ba go tlhola ba malapa ba e le goreng ba kgole le bona go tlhola kwa ba ka fitlhelang tšhelete teng ga ba sena tšhelete.

Ke dirisa data e e bidiwang Telkom-o, ke data e le gore ga e na tšhelete ntšhi go e fitlhela mme o ka e fitlhela fela ka ya five ranta fela kapo ka twelve ranta kapo ka twenty ranta ka gonne ebile ke data e ntsi e ka dirang gore o e berekise nako e nngwe le nngwe e o batlang ka yone.

Data e ke e rekileng malatsi a a fitileng ke data e kana bokana ka twenty rand kgotsa fifty rand yona ke data e le goreng o ka e dirisa go fitlha kgwedi e fela mme ke data e le goreng o ka e berekisa 'tsatsi le lengwe le lengwe le o batlang go e dirisa ka yona.

Data e ke e dirisang e e ka leka three gig mme ke yone e e itumedisang ebile ke kgona le go e dirisa kgwedi yotlhe mme nka rata gore e tsene kgwedi ka kgwedi ka gonne ke data e dulang sebaka mme o ka e dirisa nako nngwe le nngwe o batlang.

Mafaratlhatlha a five G ke network ke e le goreng e dira dilo gore di etsege ka pele mme e thusa gore go sa bana le tlhatlhagano ya network mme e thusa batho ba bantsi go dirisa network-e 'tsatsi le lengwe le lengwe le o batlang ka yone.

A ka simolola ka go leletsa dikantoro tsa mafaratlhatlha a a rekileng kwa teng mme a simolola go leletsa one two three mme a fitlhela thuso e batlang gore bathusi ba kwa dikantorong.

Ka go tlhokomela data ya me mme ka dira dilo tsa me tse ke di tlhokang mme fetsa go dira dilo tsotlhe tse ke di tlhokang ke tima data, ke tima mafaratlhatlha gore data ya me e seke ya jega fela le fela.

Fa ke ya kwa lebenkeleng ke reka mowa mme ke go fetole o nne data mme ke madi ka gonne go reka data, data dingwe ga di tshwane di tura fetisa mowa.

Nka simolola ka go mo tshumela lefelo le le botlhokwa mme mafaratlhatlha a tla tlhakana, a kgona go romela E mail mme a berekisa data ya me ka go tlhakanya lefelo le le botlhokwa.

Diphetogo tsa di setse di simolotse ka gonne data e tura thata ga e tswa tshwana le kgale kgale ntse o kgone go reka data ya me e dule dikgwedi tse tharo a seno sebaka thata e dula kgwedi e le nngwe fela mme go botoka thata o ka simolola go e berekisa sentle ka go dira dilo tse tsotlhe tse o di ratang mme o bowa gape o time ditlhatlhamano tsa teng ga o fetsa.